Boholo ba nako ke atisa ho bitsa metswalle ya ka, ha ke pheha dijo tsa setso. Hobane re na le kutlwisiso ya ditatso tsa rona le hore na re sebedisa di-spice tse fe kapa re kgetha ho reka dijo tsa rona kae? Mohlala, ditholwana nka kgetha lebenkele le itseng feela ha re di reka kapa meroho hee. Bo mme ba bang ba qabana lebitsong la hore e mong o tla be a batla e be yena a ka sehlohong empa a sa nkelle maikutlo a ba bang pele. Empa hee nna tsebong ya ka kapa boiphihlellong ba ka, ha ke soka ke ba le diqabang ha e le hore ke pheha dijo tsa setso le metswalle ya ka. Ebile ke yona ntho e entseng hore re bopane ho feta pele ebile re be ngatana e le nngwe.

Tjhe, ha ke le moahi wa maaheng, nka se fihlelle ditumellano le mmuso ho soka ho etswa dipatlisiso tse felletseng. Hape ke sa tsebe hore na lefatshe le ke dulang ho lona le bolokehile ho le hokae? Mabapi le tsa maemo a lehodimo. Mohlala, ha o kaba le dipula tse matla na ke tlo bolokeha na? Kapa ntlo ya ka ha e tlo fefolwa ke moya kapa ya fumana dintho tsa ka se dithubehile na? Kapa ka nkuwa ke metsi le ba lelapa la ka. Ke tlo batla be le dipatlisiso le diphuputso tse felletseng pele nka etsa tumellano e jwalo le mmuso.

Ka ha ke se ke holetse moo ke dulang ebile ke phetse teng nako e telele. Ho ya ka nna ke nahana ho tla ba bonolo hore ke dule moo ntse ke dula teng ha ke atleha. Mme ha e le hore ke batla ho bona dibaka tse ding, nka di etela kapa ka nka maeto a, mohlomong beke. Ke bone lefatshe, ke nke maeto a jwalo ho bona dibaka tse ding, ho ithuta meetlo e meng. Empa hee, hae ke hae ho ya ka nna.

Ke nahana marena a ka fana ka bopaki ba diphephetso kapa diphuputso tseo ba di etsang le baokamedi ba bona ha ho tluwa ditshebeletsong tsa setjhaba. Le hore na bothata bo bile kae? Tharollo ebile efeng? Mme ba fane ka taba tsena kotara ka nngwe hore baahi ba se ke ba nahana hore bana le bobodu bo itseng.

Bao ke tsebang hore bana le certificate ho tsa mabollo, ke dingaka tse hlahlobang bao ba eleng hore ba ile lebollong. Empa ha ke tsebe hore na ke baetapele kaofela na ba nang le certificate. Empa ha o le ngaka, o le ngaka ya setso, ke a tseba o na le certificate so tlamehileng o be le sona. Se bontshang bopaki ba hore ehlile o na le bokgoni bo lekaneng ba hore ho ka thwe o ngaka.

Nna mofuta e ko ratang ke wa bodumedi. Ke rata mmino wa bodumedi, wa sedumedi haholo hobaneng ha ke sa ikutlwe hantle kapa ha ke thabile haholo, moya wa ka o hlabolleha ha bonolo ebile di mpha kgotso.

Ho ya ka nna ho fapana hona ho etswa ke tumelo. Mofuta wa tumelo, mofuta wa sebaka le mofuta wa dintho tse tla be di etsuwa tse tshwanang le bo mekete, dijo kapa diaparo tse aparuwang.

Ba motse toropo bo monate tabeng ya hore ditshebeletso boholo di haufinyana le moo ke dulang teng. Mohlala, haebe ke batla ho ya mall-ong ho ya ho reka dijo, diaparo, furniture-a kapa ho phetha mabaka a mang a tshwanang le ho lefella ditshebeletso tse ding. Nka kgona ho tsamaya ka maoto kapa ka palama tekesi. Mohlomong ke nke hora ho ya le ho kgutla moo ke e yang.

Ho ya ka nna ke bona masepala wa dibaka tse ding tse leng hore motlakase, kapa metsi, kapa ditshebeletso tse ding ha e ke e be phephetso. Ha o kolote ditshebeletso tse itseng kapa ha ho na bobodu bo teng, ka ha dimasepala tse ding di ntse di na le dikoloto tsa dilemo tse fetileng. Ka hoo, ha ba kgone ho phetisa mabaka a hona jwale kapa ho thusa setjhaba ka dintho tse tshwanang le bo motlakase kapa motlakase o dule o le teng.